Di banka gantsi di akanyetsa dintlha tse di jaaka histori ya sekoloto sa mokopi, letseno, kgotsa tshegetso ya maotlhe. Dingwaga mme ka dinako tse dingwe mosiane mmogo kgotsa motlhokomamisa fa di amogela kopo ya karata ya sekolo.

Dintlha tse tsa kokano tse o tshwanetseng go di akanyetsa fa o tlhopa karata ya sekoloto. Ke dikelo tsa morokotso, ditediso, di taolo le selekanyo sa sekoloto tse di ka bapisiwang ka go sa seaseka melwana le melemo ya karata e nngwe le nngwe.

Maduo a gago a sekoloto le histori ya gago di ama kopo ya gago ya karata ya sekoloto, ka go bontsha ka fa o ikakanyegang ka gone ka dikoloto. Mme o ka di tokafatsa ka go duela dikoloto ka nako, go fokotsa dikoloto le go boloka tiriso ya sekoloto e le kwa tlase.

Diphoso tse di tlwaegileng tse o tshwanetseng go di tila fa o dira kopo ya karata ya sekoloto di akaretsa go dira kopo ya dikarata tse dintsi ka nako e lengwe. Ga o sa tlholo maduo a gago a sekoloto pele le go itokomolosa, melawana le dituediso go netefatsa gore kopo e tsamaya sentle. Batlisisa dikarata ka ketlogo, fitlhegela ditlhegelong tsa go tshwaganelega le go naya tshedimosetso e e napegileng.

Go bala le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto, go botlhokwa ka gonne go thusa go itse dikelo tsa morokotso, ditediso, melao ya go duela le ditshwanelo tsa gago, go itshebela ditediso kgotsa sekoloto se o sa se lebaleng.

Go itse go bala le go kwala ka tsa madi le dithuto go thusa batho go dira ditshwetso tse di siameng fa ba dira kopo ya karata ya sekoloto. Ka go ba ruta ka fa morokotso, di tuediso, maduo a sekoloto le go duela di dirang ka gone. Go batla letle go tlhopa ka go botlhale le go tila dikoloto.

Fa banka e dumela go bula sekoloto e tsaya tshi ya dintsho tse di jaaka histori ya mokoloto wa motho, bokgoni jwa gage jwa go duela madi a gomotseng. Mme morokotso wa go bula sekoloto gantsi o bola jaaka ntlha ya madi a tsherweng mo mologong ka ngwaga kgotsa kgwedi.

Dilo tse di le molemo ka overdraft facility e thusa fa o tlhoka madi ka potlako, e go latlelela go duela dilo o ise o tshele madi. Ka o batla peeletso e ntšha dilo tse di borai e ka nna le morokotso o o kwa godimo go fa fella ka borai fa o sa kgone go duela ka nako, e ka felela kwa tlhaelo ya go tsenya madi o sena go di bona.

Dituelo tse di tlwaelegileng tse di amang le go dirisa madi a o fetang mo account-ong overdraft. Di akaretsa tshwanegelo ya go bula overdraft morokotso o o tshwanang mo mading a o a adimileng, tshwanelo ya letsatsi le letsatsi kgotsa ya kgwedi. Di ka tlholofa o feta mo moduong o o dumelaneng. Di ka tsheliwa jwang ka go rulaganya le banka pele o dirisa overdraft, ka go latelela tekanyetso ya madi a gago sentle, ka go dirisa overdraft fela fa o e tlhoka fela ruri ka go duela madi ao ka nako go thila morokotso o montsi.

Dituelo tsa di banka di dirisang fa motho a dirisa madi a mantsi. Di ka fokotsa madi a a setseng, ka gone di oketsa ditshwanelego mme o ka fokotsa ditshwanelego ka go rulaganya ditshwanelego tsa gago, go dira budget-e, go dirisa madi ka ketlogo le go duela dikoloto ka nako.